Ke ingodisitse website-ng ka tlatsa foromo ka patala ka karete kapa paypal ba batla CV le bopaki ba boitsebiso.

Chatbot e thusa dipotso tse bonolo empa ho hlokahala motho wa nnete bakeng sa mathata a rarahaneng kapa thuso e eketsehileng.

Dipapatso di thusa ho tseba dihlahiswa empa di ka sitisa tshebediso mme di senya nako le tjhelete.

Ke tla kgetha dipina tse monate tse hlomphang lerato hore lenyalo le be le thabo le botsitso.

Ba re data e fela ka pele hobane ke sebedisa video, dipapadi kapa dikopo tsa difono tse tsamaisang data ka morao. Ke lokela ho hlahloba tshebediso ya ka.

Dumela karata ya ka ya decoder e lahlehile lebitso laka ke Puleng ID ke triple zero three zero five zero three eight five zero eight one. Nomoro ya decoder ke five seven eight seven nine five. Ke kopa thuso ho e tsosolosa.

Malome phone e nthusitse ke kgona ho tracker di-parcel le ho reka dijo ka APP di tliswe ntlong e nolofaditse bophelo haholo.

Re lokela ho hlompha ba bang re buwe nnete le ho nahana pele re buwa hore re qobe maka.

Tima auto updates sheba video ka low quality le ho kwalwa di-APPs tse tsamaisang data ka morao ho boloka data.

Disebediswa tsa lapeng di hokahanywa ke Wi-Fi ka ho kenya password di sebetsa ka internet di laolwa hole ka APP.

Mohlala ke ditaba tsa diketsahalo tsa polao kapa dikotsi tse sa etsahalang. Ke nahana ho nahanesisa le ho hlahloba mehlodi ho bohlokwa haholo.

Ke sebedisa Instagram, WhatsApp, Facebook. Facebook sehloohong hobane ke fumana ditaba tse ngata le ho buisana ha bonolo.

Ke rata mmino wa RNB hobane o na le melodi e monate le mantswe a hlomphang maikutlo ho ntlisetsa kgotso le phomolo.

Di-network tsa rona di kwahela lekeisheneng la hao di hokahanya disebediswa tsa hao le marangrang a rona. Bakeng sa tshebetso e ntle re netefatsa hore o na le tshebetso pele re rekisa.

Ke tla mo eletsa hore a kgethe lebitso le sa senoleng nnete ya hae le bonolo ho le hopola jwalo ka Kganya underscore twenty two kapa Lerato .

Di-subscription tsa ditaba ke ho patala tjhelete hore o fumane ditaba ka mehla ho tswa koranteng kapa website-ng ka email kapa APP.

Malome ke maswabi ke tla leka ho fumana di-album digital kapa ke di reke hape ke kopa tshwarelo ka se etsahetseng.

Ke tla mo mamela ke mo hlalosetse bohlokwa ba thuto empa ke mo tshehetse ho ntlafatsa talente ya hae kamehla le ho sebetsa ka thata ho fihlella ditoro tsa hae.

Ke ile ka thaba haholo hobane ke ile ka fumana mmino wa lehae inthaneteng wa nkgopotsa lapeng le ho mo phahamisetsa maikutlo.

O ka hakela disebediswa tse ngata tsa lapeng ho Wi-Fi tse kang founu, TV, laptop le mabone a bohlale. Wi-Fi e sebetsa ka ho aba marangrang ka tsela e sa bonahaleng ho disebediswa tsohle.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba e fana ka internet ya mahala sebakeng se itseng. Empa lebelo le ka fokotswa ka lebaka la basebedisi ba bangata.

Dipontsho tsa kgale di hlompha setso tsa kajeno di more modern empa ha di kenye haholo moetlong. Ke rata tsa kgale haholo.

Ba tsamaisa ditshwantsho ka media ya digital di-website metjha ya phatlalatso le mekgatlo ya setjhaba bakeng sa phatlalatso e pharalletseng.